Ntate kana tje ka ha re tsamaya re ya America, re tlameha ho fumana motho ya tla salang a lekola lelapa la rona. A tlhokomela, a time, a light-e mantsiboya. A tlhokomele, a clean-e ka mo hare. Ka hoo ha re so o etse, re tlameha ho etsa re se ka lebala. Re tlameha ho lokisa di-visa tsa rona ka ha re tlo tsamaya, re nke le flight, re book-e le flight ya rona e leng SAA. Empa yona o ka re se re e book-ile akere, so re shota feela ka ho batla motho ya tla salang a lekola lehae la rona. A hlokomela lehae rona ha ntse re ile, re tla bowa ha dikgwedi tse tharo di feta.

Nka kgothatsa batho hore ba nke seemafofane ho tsamaya leeto le letelle instead of ba tsamaye ka dibese, dibese di nka nako le matsatsi. Seemafofane se nka di-hour, dihora le metsotswana ho tsamaya. Ho depend-a ka hore wena o ya kae? Ka hoo, sefofane se much quicker, se fast, se save-a le nako.

Ha ne ke qala ho tsamaya ka sefofane pele, ke ne ke tshohile haholo. E itse sefofane ha se se tsamaya, se qala se tloha ke ha ke kula. Ke kudisa ke ho tshoha, empa ha ntso o ya ka phutholoha. Ka bona hore ha ho letho moo, ha hona ntho e tshosang. Sefofane se itsamaela bonolo feela, se save-a le nako. Ka hoo, tsamayang ka sefofane le bone hore experience e le tlo e tholang e monate jwang?

Dibese di sa ntsane di tlhokeha hobane ho na le batho ba tshabang diemafofane, ba tshabang hape ho kganna leeto le letelle, ba tshabang hape ho dula dikoloing sebaka se setelle. Ka hoo, dibese di sa ntsane di hlokeha haholo.

Moreki wa ka, kajeno o na le matlhatsi a hobane ditekete di santsane di le teng. Nnete ke hore tshwantse o book-e pejana o tsamaya, o book-a before o tsamaya. Mara ka hoo, o na le matlhatsi kajeko e teng. Dibese tse re nang le tsona tse yang Durban-e ke ya ka nine AM, ho na le ya twelve AM, hona le e tsamayang motshehare ka two PM, ho be le e tsamayang mantsiboya ka four PM. Ka hoo, o no o rata e feng ho tsena?

Motsamaisi wa dibese nna ke tshwarehile hampe haholo hobane ke tsamaya ka bese mehla le mehla, ke dula ke reka tekete ya bese. Ka hoo, kajeko ke utlwang taba ya hore e nyolohile. E nyolohile jwang? Neng? Tsatsi le feng? Nna re sa tsebe ka hobane rona re batsamai ba bese, ke rona ba tshwantseng nkabe re a tseba.

Ke kopa ho bona manager-ra. Manager-ra le kae? Nna ke na le bothata. Nkgono wa ka o rekile tekete ya hae malobanyana moo ka theko e hodimo, ha kreya theko e tlase ya batsofe. Ka hoo, ke ne ke batla ho tseba hore ho tlile jwang hore yena a se ke a kreya theolo e fatshe ya batsofe tje ka e le motsofe? Ka hoo, ho mmakatsang a ne a tshwere le buka ya hae ya boitsebiso ho bontsha hore mengwaha ya hae e mekakang. Ke ne ke batla le ho tseba hore ke mang a na mo thusa hobane na tlamehile hore a mo etsetse theolo e fatshe ya batsofe. Ka hoo, ha etsa mosebetsi wa hae hantle. Ka hoo, kopa o nthuse hore ke etse jwang ha o le tje? Ke reng ho mang ha o le tje?

Ke tshwarehile hampe ka hoo dibese di tlo emiswa hobane dibese di re tsamaisa monate, bonolo hape. Ha o tshwane le ha re tsamaya ka di-taxi hobane ho ya di-taxing ke bothata bo boholo. Ho santse ho na le line, le tlo ema line e telle-telle le emele di-taxi di tswe, di kgutle. Ka hoo dibese di ngata, dibese di rwala batho ba bangata. Ka hoo, ha o emele bese e tswe e kgutle. Re palama kaofela ho kene bese e nngwe. Ka hoo, ke tshwarehile bohloko hloko-hloko ha ke utlwa taba e hore dibese di tlo emiswa.

Bonnete ke hore ha ke itsi ke tlo etsa jwang hobane ha se ho lwaniwa ha ho bonolo hore o ikgethele hore o batla ho ya beseng, kapa o batla ho ya taxing. Hobane ba bolaya feela, ha ba check le coast, ba bolaya feela batho ba di-taxi, ke a ba tshaba haholo. So, hoo ho supa hore re tlo emisa hanyane ho palama dibese ho fihlela tletlebo e ya bona e lokisiwa.

Ha ke bone hore batho bakganni ba ditekesi ba tlo tshwana le bakganni ba dibese. Bakganni ba ditekesi ha bana mekgwa, ha ba tsebe ho tshwara batho hantle, ha ba hlokomele le bapalami ba bona, ha ba tshwane le batho ba dibese Batho ba dibese, bakganni ba dibese ba na le mekgwa, ba hlompha bapalami ba teng, ba tshwara bapalami hantle. Ka hoo, ha ke bone seo se tla etseha hore bakganni ba di-taxi ba tshwane le ba dibese. Ba dibese ba hundred percent, hundred percent ko di-customer service. Ba ditekesi bona aowa ke a hana.